Abuti ke kopa o ithute ho laola nako ya hao hantle. Nako ya ho bapala e ka ba boima haeba o sa e laole hantle. Empa ho lokela ho ba le nako bakeng sa mesebetsi e meng, jwalo ka ho hlapa, ho ikwetlisa, le ho robala. Ke kopa hore o nahane ka ho leka ho sheba bophelo ba hao bohle, e seng feela Esports.

Ngwanaka ha o kgetha papadi e o e thabelang, ho na le monyetla wa ho kopana le batho ba bang ba nang le thahasello e tshwanang le ya hao. Papadi e tla o thusa ho fumana batswalle ba o thusang ho ithuta le ho kgetha ditaba tse fapaneng.

Papadi ena ya ditebele ke e rata haholo hobane e tlisa thuto ho nna. Ha motho a ka batla ho lwana le nna ka tshohanyetso, ke tla tseba ho itwanela.

Bana ba tla bona ka ditokelo tsa ho bapala hore dipapadi tseo ha se tsa bana, empa ke tsa batho ba ba holo. Hore bana ba seke ba bapala dipapadi tsena, ke tla fetola di-settings tsa dipapadi hobane di-game tsa batho ba ba holo di ka kenyelletsa ditaba tse amang maikutlo a bana.

Ke tshebediso ya internet-e le thekenoloji. Pele ho world cup, Afrika Borwa ile ya thathamisa ka matla ho sebedisa ha thekenoloji e metjha, ho kenyelletswa dipapadi tsa internet-e. Ebile le tshenyo ya setjhaba le ntlafatso ya ditoropo.

Dipapadi di fana ka bophelo bo botle, di matlafatsa mmele le ho fokotsa ho kula. Ebile di ntlafatsa kelello le tsebo.

O seke wa bapala papadi ha o ntse o tsamaya. Ha o bapala papadi, o tlameha ho tsepamisa mohopolo ka ho felletseng, ho tshepo, le ho tsamaya tseleng ka hloko. Ho bapala papadi ha o ntse o tsamaya ho ka etsa hore o seke wa bona dikotsi tse ka bang teng, jwalo ka dikoloi kapa ba bang ba tsamayang tseleng.

Ke a tseba hore re ka fetisa nako jwang, ha re baleng dibuka tsena. E mong le e mong a bale buka ya hae, ebe re buisana ka hore re badile eng, le hore ke eng se molemo se tswang ka hara dibuka tsena.

Ke nahana hore batho ba sebedisa data e ka etsang makgolo a mararo a diranta. Ke nahana hore ba ka boloka tjhelete ena, mme ba e sebedisa ditlhokong kapa ha ba na le ditsietsi.

Ke tla eletsa batswadi hore ba nke mehala ya bana ba bona, ba jwetse bana ba bona hore ba etse mesebetsi ya sekolo pele. Ba tla fumana mehala ya bona ha ba qeta.

Ke tla ikwetlisa ka thata hore ha ke bapala bolo, be ke le mafolofolo.

Ee, hore bana ba tle ba tsebe ho bolokeha, hobane ho na le mafu a tshwayetsanang.

Ke tla mo botsa dipotso tse latelang, ke eng seo batho ba motseng ba se hlokang ho dipapadi? Ke dipapadi dife tse hlokehang haholo motseng? Ke eng se ka thusang ho matlafatsa dipapadi tsa motseng?

Ke ho theha tikoloho ya boithabiso, ho sosomelletsa ho leka tse ntjha, le ho kenya bana ho dipapadi tsa sehlopha.

Re ne re bapala diketo le metswalle ya rona re etsa ditlhodisano.

Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo ke le motlotlo. Ke ne ke tseba hore ha ba bapala le dihlopha tse ding tsa mose ba hlola, moruo wa naha o a phahama.

Re ne re bapala di-game-e tsa dipere. Re ne re kgetha hore ke pere efe e tlo hlola, ebile ne re patala diranta tse pedi.

Dipapadi di bohlokwa, di thusa ho matlafatsa mmele leho fokotsa ho kula. Di ntlafatsa kelello le tsebo.

Nka eletsa batswadi ho etela dibaka tsa ho ikwetlisa le bana. Ho thibela maemo a fosahetseng, ho ba kgotsofatsa ho ikopanya le ba bang, le ho ba fa nako le sebaka.

O tla kenela ka ho fumana dikgeo tsa dipapadi tsa Esports, ho ba le account-e e hlokahalang, ho hlahloba le ho itokisetsa, ho batla dipapadi tsa Esports tse ntle.

Ke kopane le motswalle ka projeke ya mosebetsi. Re ne re le sehlopheng se le seng, mme re ne re tlameha ho sebetsa mmoho ho phethahatsa mosebetsi o boima. Ha ntse re sebetsa ha mmoho, re ile ra abelana mehopolo, mme ra haha tumelo. Qetellong, re ile ra ba metswalle le baokamedi.

Ke papadi ya Fifa, ke papadi ya kgwele ya maoto moo o bapallang sehlopha sa maoto. O latela mehato ya dipapadi tsa sebele.